Imboni yamatekisi ayiwafuni amabhasi. Kulokhu kuwumthelela omkhulu lapho kumele sigibele amabhasi, bese kuba khona la abashayeli bamatekisi abazodala udlame ukuze singakwazi ukugibela amabhasi.

Osomatekisi abaningi abayilandeli imithetho yomgwaqo. Kulapho uma beshayela isikhathi esiningi bayagijima, lapho befaka izimpilo zabantu engcupheni, okungenza iy'ngozi emgaqweni. Abanye babo bangawaphathi ama-drivers licence, ukugunyaza ukushayela emgaqweni.

Eyi mngani sengihlangane nomuntu la ekuseni, ngiye emsebenzini. Ungixoxela ukuthi selokhu ashonelwe umawakhe impilo yakhe ayikho yinhle. Yonke into yakhe uyithola kanzima, akanabani omsizayo, kunzima nje yonke into kuyena akakwazi ngisho ukwenzani. Ngalesi sikhathi eshonelwe umawakhe wasala yedwa engenabani omsizayo. Eyi ave kubuhlungu, kubuhlungu ukungabi nabani okusizayo.

Eyi kunzima kakhulu, kunzima kakhulu kuthina bagibeli bamatekisi lapho njalo ngonyaka kumele sikhushulelwe imali esigibela ngayo ematekisini. Lapho imali emsebenzini ayikhuphuki kodwa njalo ngonyaka kunemali ekumele siyikhiphe ukuze sikwazi ukugibela ematekisini.

Ngingazilungiselela ngokuba umazisi wami angimushiyi, izimpahla zokugqoka, ngiphatha izimpahla engizokwazi ukuzigqoka uma nifika phambili. Ngiphathe ngilungise nokudla engizokwazi ukukudla ngendlela okwanele, kanye namanzi azokwazi ukuthi anele ngize ngifike lapho engiya khona.

Isikwele siqinile impela kodwa ngikhetha i-Quantum. Umehluko phakathi kwe-Quantum nesikwele, kwi-Quantum uma lihamba, lihamba ngokuthula emgaqweni, kanti isikwele siyadlengezela. Futhi kwi-Quantum ngihlala kahle, ngihlale ngokunethezeka, angimpintsheki njengasesikweleni.

Ngingathokoza kakhulu, uma engagcina isikhathi. Ukuhamba ngebhasi kuphephile awekho maningi amathuba okuba kwingozi emgaqweni uma uhamba ngebhasi, okufana njengetekisi. Amatekisi enza izingozi eziningi emgaqweni, kanti ibhasi liyaqikeleleka ukuba lihamba ngokomgomo emgaqweni.

Ngingathenga ama-chips, amasemishi, ijusi kanye namakhekhe. Ngiphathe nokudla or i-rice nokhari wenkukhu nejusi, namanzi amaningi.

Kungasiza kakhulu, uma bengakwazi ukusiza izimoto ezimoshakele zimoshwa imigodi emgaqweni. Kungaba olukhulu ushintsho uma nabanye bemishwalense bengangenelela kulolu hlelo ukuze basebenzisane ngokuthuthukisa okuhle, basizane lapho konakele khona.

Sawubona mphathi. Imina umgibeli wamatekisi. Eyi mphathi ngikhathazeke kakhulu ngesimo esenzekile, kumele siye emsebenzini njengamanje bengisacela ukubuza bandla ukuthi yiziphi izinyathelo enizozithatha ukuze niqinisekise ukuthi siphephile njengabagibeli.